Ke seaparo sa setso se se logilweng, kgotsa se dirilweng ka lesela le le motlhofo, le le tshwantshang tlotlo.

Fa o le mo conference-eng ya lefatshe kgotsa ya bosetšhaba, go apara moaparo wa setso go bontsha fa o ikgantsha, ka botho jwa gago le ngwao ya gago.

O bontsha seriti le tlotlo mosese wa setswana, o apara ka mokgwa o o bontshang seriti, tlotlo le boitshupo jwa basadi ba Setswana.

Diaparo tsa setso di rotloetsa go apara ga bašwa ka tsela e e siameng na, nnyaa ka botlalo ga di a ikaelela jalo. Diaparo tsa setso tsa merafe e e tshwanang le maZulu le maXhosa, tse di ka nnang di le khutshwane, kgotsa di bontsha matsele kgotsa mmele, di na le bokao jo bo itseng mo setšhabeng sa tsone.

Diaparo tsa setso tse di jaaka mosese wa Setswana, isidwaba ya seZulu le sugar ya batho ba ba mo Aforika ya bokone, di bontsha gore motho o tswa mo setšhabeng se fe.

Mosadi o simolola go apara letlhapa kana moaparo o le telele wa Setswana. Gantsi o dirilwe ka letsela la mebala e e sa galalelang, gore go tshwanetse jalo. Setso se ruta gore fa mosadi a sena go nyala o tsenela lelapa le leša, ka jalo o tshwanetse go itshola ka tlotlo le boikanyego, mme se se simolola ka ponalo ya gagwe.

Di diriwa ka letsela le le le le nang le ditshwantsho, tse di nang le pattern e E iphathang. Mme le tumile mo meaparong ya setso, goreng ba dirisa letsela la kgaola. Ka gonne le tiile le tshwarwa sentle, fa le rwesitswe le siametse maemo a dipaka tsotlhe.

Ke akanya gore diaparo di dirisiwa go bontsha maemo a bophelo, tlotla, ditso le meletlo ya setso, le go laola maitshwaro le pono ya mosadi mo bathong.

Diaparo tsa setso di na le bogakolodi jwa ngwao di emelela seriti, letlole, hisetori ya batho.

Tlhotlheletso ya ditso mo go aparang ga basadi, ke maitsholo le tlotlo mo ditšhabeng di le dintsi. Go apara diaparo tse di kgobokang, mme di fitlha mmele go bonwa e le sesupo sa tlotlo serithi le boikanyego, segolo jang mo mosading.

Ee e dumelana le metlha ya rona, ke ntlha ya eng ka re fashion-e e e rotloetsa go lekalekana. E fokotsa kgaoganyo ya bong mo apareng. E rotloetsa go ikemela le boikanyego jwa motho, e dumelana le metlha ya gompieno.

Mo nakong ya dintwa tse dikgolo tsa lefatshe, basadi ba ile ba simolola go tsena mo mesebetsing e neng e tshwarwa ke banna, jaaka mo di-ferm-eng le mo di kamoreng tsa kago.

Masela a jaaka seshweshwe kente mogalamoso le letlapa, a tlhomiwa mo di seenneng tsa diaparo tse di kwa godimo, jaaka diphuthegelo tsa mabele, borokgwe kgotsa dikhete.

Go rwesa jaaka diaparo tse di kgaotsweng sentle, tse di nang le diphatsa tsa mebala e metala e e nonofileng kgotsa e e bonolo.

Mo metlheng e mengwe diaparo tse di khubung tse di sa ntšhe nama, di lebelelwa e le matshwanedi, kgotsa tse di tshwanetseng mosadi yo tshwanetseng.

Fashion-e thusa batho ba ba kgapetsweng kwa thoko, jaaka basadi batho ba LGBTQ, ba ditso tse di sa tlwaelegang go bontsha boitshupo jwa bone ka tlotlo.

Ke ne ke tla leka go boloka mowa wa setso, mme ka dira diaparo tse di sa feleleng. Ke bokao di le mmatota di le monate go apara, gape di rotloetsa boikgodiso.

Ba apara letlapa la Setswana mosese kgotsa moaparo wa mosadi wa go nyalwa, seaparo sa monna borokgwe hempe le karolwana.

Fa go na le moletlo o kgethegileng jaaka bojangwa, lenyalo, ngwaga e ntšha, se tlhabololo sa dikgosi kgotsa meletlo ya ngwao. Batswana ba apara ka tlotlo le manontlhotlho, ba tsenya moaparo wa setso o nang le bokao jwa ngwao le go bontsha seriti.

Diaparo tsa setso di ka bontsha mokgwa o batho ba neng ba phela ka teng mo nakong e e fetileng, go akaretsa mekgwa ya bone ya botshelo maitsholo le tumelo.

Letsela la setso le le nang le mebala e tsamaelanang, le mebala ya setso sa Batswana kgotsa Basotho ke tswelela ke emetse setso same.

Ke leteisi ke seaparo se se logilweng ka letsela la mebala e e bontshang setso, se tlwaelegile mo basading.